Ukusekwa kolimi lwendawo kungamele ukuthi babaxhase ngezinto zokusebenza, kuzothi uma sebethola izinzuzo bese beyazibhadala kancane kancane kodwa kumele bethole uxhaso

Kubaluleke kakhulu ukuze ukuthi ibe nekhwalithi enkulu ukuze yonke into izobonakala kahle futhi ibonakale ngokugqamile.

Kungamane bayifake emakhaya i-Wi-Fi ukuze izingane ezihlala emakhaya zizokwazi ukuzithuthukisa ngokufuna ulwazi olwanele, kwazise abantu abahlala emakhaya iningi labo abasebenzi.

Isikhathi esiningi ngihamba ngiyothenga i-airtime esitolo, ngibuye ngiyifake efonini yami bese ngiyishintsha, ngiyiyenza idatha.

Ngingaqinisekisa ukuthi into eyihlazo angiyikhulumi emsakazweni , ngingaqinisekisa ukuthi angikhiphi izici zabantu, ngingaqinisekisa ukuthi into engiyikhulumayo iyiqiniso futhi ngikhetha indlela enhle yokukhuluma, angikhulumi into ehlambalazayo.

Ngingaqinisekisa ukuthi izindawo ngizisho zonke futhi ngisho nangamagama azo, isibonelo kaNongoma lizobe lishisa, lishisela emafini, Olundi lizobe libalele, Ophongolo lizobe liduma. Ngingasho ngezigodi nokusondelana kwazo ukuze kuzoba lula kuthina sonke.

Kungamele ukuthi ingabi nayo i-password, uma ungena phakathi ivuleleke ukuthi yilowo nalowo ofuna ukuyisebenzisa angayisebenzisa nanomangabe yisiphi isikhathi. Kungamele ibekwe endaweni lapho izodonsa kahle ukuze wonke umuntu ifinyelele kuyena.

Kungamele ukuthi sazi ukuthi lowo mphakathi udinga ini ngasiphi isikhathi ukuze sizoletha izinto eziwudingayo, singayilethi izinto abangazidingi, kungamele sazi ukuthi ngabe bayazidinga yini ngempela.

Ngicabanga ukuthi ingakwenza konke ngoba ingasiza abantwana abasafundayo ukuthi bethuthukise imfundo yabo, kanjalo abafuna imisebenzi bazokwazi ukuyicinga futhi bakhone ukuyi-apply-yela khona lapho, osomabhizinisi bazokwazi ukukhangisa imisebenzi yabo khona lapho kwi-Wi-Fi, ngokusebenzisa i-Wi-Fi.

Kungamele ukuthi angakhethi umculo, adlale yonke imiculo ngoba abantu abaningi bathanda imiculo eyahlukene, ukuze bonke bazozizwa bemukelekile ukulalela umculo, kungamele ayidlale yonke imiculo.

Kubalulekile ukuthi ukhangise umkhangiso wakho kumsakazo ngesimanga sokuthi abantu abaningi bayawulalela umsakazo futhi iningi labo basuke befuna ukwazi izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele, kuzokwazi ukuthi ibhizinisi lakho lithuthuke kalula ngesimanga sokuthi bazobe belalele.

Imvamisa, imininingwane yomuntu isuke ikhishwe ngumuntu osuke esebenza ngaphakathi enkampanini thizeni. Kungavikeleka ngokuthi uma wena ufonelwa ngumuntu ongamazi ekubuza ngemininingwane yakho, efuna ukuthi uyifakaze, kungamele ukuthi uphike.

Kungaba inkinga enkulu uma kungaba yi-Wi-Fi kodwa uma kungaba yi-router ngingakhona, ngingakwazi ukuhamba nayo, ngiye endaweni eyigquma, lapho okuzokhona ukuthi kudonswe khona. Ngingenza isiqiniseko sokuthi ihlezi i-charge-iwe kanjalo nefoni yami ihlezi i-charge-iwe ngaso sonke isikhathi, ngenzela uma kwenzeka kuba ne-loadshedding.

Ngingasebenzisa amagama amnandi ahehayo ngesikhathi ngisho isimo sezulu, ngenzela ukuthi wonke umuntu alangazelele ukulalela isimo sezulu, ngenze isiqinisekiso sokuthi ngizibiza zonke izigodi ngendlela efanele.

Ngamelwa yingqondo ngaleso sikhathi ngoba ngangiseklasinsi le-online class, ngavele ikhanda lami laphithana, ngangabe ngisazi ukuthi kumele ngenzenjani, kwazise nemali ngangingenayo yokuthenga idatha.

Ngiyalidinga idatha, ikakhulukazi ma ngihambele phesheya, indawo engingayazi. Ukuza, ukuzulazula yilapho khona engizongena khona efonini yami ngibheke indawo ethile engifuna ukuya kuyo ngokusebenzisa idatha, iyona abazonginikeza i-direction-i, inqubomgomo ukuthi ngihamba kanjani ukuze ngifike kuleyo ndawo.

Kwi-TV uyayibona into eyenzakalayo kanti emsakazweni awuyiboni into eyenzakalayo kodwa uyayizwa ngezindlebe, kanti kwi-TV uyayibona uphinde uyizwe, emsakazweni uyayizwa kodwa awuyiboni.